Ukuvuna usebenzisa isandla kuye kungadingi mali ininzi xa ndiqhathanisa nokuvuna ngemishini ngoba yona iye idinge imali enintsi. Sendibala ukuyithenga nokuyisebenzisa.

Inkqubo yokwenza isonka samasi, fudumeza ubisi kancinci, yongeza i-lemon juice okanye iviniga ukuze ubisi luhlukane libe ngamaqhekeza kunye ulwelo. Lindela imizuzu elitshumi ukuya kumatshumi amathathu ukuze lohlukane ngokupheleleyo. Hluza usebenzise i-cheese cloth, cinezela amaqhekeza ukuba ufuna isonka sakho samasi sibe sesiqinileyo. Gcina kwifriji okanye usitye kwangoko.

Okokuqala ndizosebenzisa izibulali zinambuzane ezifana ne-neem oil okanye izibulali, isibulali sephepha, garlic spray. Ndizojonga izityalo ukuze ndiqaphele iimpawu zoxinezelelo lwamayeza okanye ukutya kwezinambuzane. Xa kufuneka ndisebenzise izitya izibulali zinambuzane zezityalo, ndizozisebenzisa ezendalo.

Isipinatshi sithanda imozulu ebandayo, ikhaphetshu, ibrokholi, oonomnqathe, ibhitruthi, igalikhi kanye nelethisi.

Ndikhusela isivuno sam kwizinambuzane ezitshabalisa izityalo zam ngolu hlobo. Ndisebenzisa isibulali zinambuzane sendalo, ndihlakule izityalo rhoqo ukuze izinambuzane zingasondeli, ndigqume umhlaba, nditshintshe indawo yezityalo iminyaka le.

Ukugcina isilwanyana sakho osifuyileyo sisendaweni eyonwabisayo njengokuba sithola ilanga elaneleyo okanye sithole nokudla namanzi aneleyo angangokuba adingekayo emzimbeni waso, kulapho ke sizokwazi ukuvelisa ubisi olwaneleyo.

I-hake yintlobo yentlanzi efumaneka elwandle kwaye iyafumaneka naseNingizimu Afrika. Inenyama emhlophe, ethambileyo kwaye inencasa entle. Idume ngokuphekwa, ilungiswe ngeendlela ezahlukeneyo njengokufraya, ukuphekwa okanye ukutshiswa. I-hake ibhetele kakhulu empilweni kuba ineeprotheyini ezinintsi kwaye ayinamafutha amanintsi.

Ukuxhasa amafama asakhasayo asekuhlaleni kungangokukhulisa uqoqosho lweli. Ngokuba kungadala amathuba emisebenzi ngoba amafama azodinga abasebenzi bokulima, ukunkcenkceshela, ukuvuna nokuthengisa, nto leyo enyusa imisebenzi kweli lizwe lethu, yandise imveliso yokutya. Ukhuthaza urhwebo lwasekhaya kwaye nabanye abantu bakwazi ukuqala imisebenzi namarhwebo amancinci.

Inyama yenkukhu idinga ukuba ipakishwe kakuhle, kusetyenziswe izinto ezingangenwa ngumoya okanye kungangeni amanzi. Ukunceda ukungcola okanye ukungena kweentsholongwane ngoba zizo eziye zibolise inyama ixetsha elinintsi. Kwaye ndiye ndisebenzise iikhonteyina ezine-ice ezingangenwa ngumoya ukuze ihlale igcinekile, isemgangathweni olungileyo.

Iikholeji nenyuvesithi zineendima ebalulekileyo kakhulu ekuqeqesheni ulutsha ukuba lube ngamafama. Njengangokuba zinika ulwazi lobuchwephetsha ngezityalo, ngemozulu kanye nangezilwanyana. Zifundise nangezixhobo zanamhlanje ezinjengee-trekha, ii-drone ne-GPS zixhobisa ngekhono lokubalwa lokulawula ishishini. Ziphinde futhi zibafundise ngemisebenzi yamafama, zibadibanise nemisebenzi yamafama enjengee-internship.

Abasebenzi abaninzi basemafama abasayini iikhontrakthi xa bezoqetshwa, ababhaliswanga ngokusemthethweni. Yiloo nto edala bangafumani zimali ngexetsha bethatha umhlalaphantsi kwaye abaqatshwanga ngokusemthethweni okanye babe registered kwi-UIF.

Inyama yehagu yenye yeenyama ezithande ukubiza kakhulu. Ekubeni umfama ayandise imfuyo yakhe yeehagu, imveliso yehagu kwifama lakhe, lungenza loo nto uthole abantu abanintsi abazothenga kuye xa inani lakhe liphantsi, ixabiso lenyama elithengisa libe phantsi.

Isityalo sentsangu ngeke sikhuphe intsangu esemgangathweni omhle, yiloo nto namafama asemaMpondweni athi awayifuni i-hemp emhlabeni wawo, ngoba izoba motshela intsangu yabo abayityalileyo.

Into ebolisayo ziintsholongwane. Ke ngoku xa ivalekile isenkonkxeni imbotyi iye ingatholani neentsholongwane ezingaphandle, kwaye ingadibani nomoya ongaphandle okanye iikhemikhali nee-gases ezingadala zihambe neentsholongwane, ingene neentsholongwane iyibolise.

Ewe, ndinawo amava ngokusenga inkomo okanye iibhokhwe. Into endiyiqapheleyo kukuba ukusenga inkomo kuyayinceda itakane lenkomo okanye elebhokhwe ukuze ligqibele selikwazi ukufunda ukuzidlela, lingaxhomekeki obisini lanina.

ISebe lezoLimo nelokufuya lisebe elibaluleke kakhulu lapha eMzantsi Afrika ngokuba landisa amathuba omsebenzi kwaye landisa noqoqotsho lwalapha eMzantsi Afrika.